Izinselela ezibhekene nezibhedlela zikahulumeni endaweni yangakithi, inani labantu abangaphandle abaningi abakhona abanye, abanye abangene ezweni langakithi abasebenzisa zona izibhedlela zikahulumeni bengenawo amaphepha abagunyaza ukuthi babe khona ezweni nokuthi bakwazi ukuthola usizo kwiy'bhedlela. Abasebenzi abasezibhedlela bancane abakwazi ukumelana nesibalo sabantu abafikayo esibhedlela, ngakho usizo okanye izinhlelo zesibhedlela zithathe isikhathi okanye zithathe isikhathi eside ukuze ziphumelele okanye abantu bahlala isikhathi eside ezibhedlela, banye kuphele usuku beluza iy'mpilo zabo okanye bahlukana ney'mpilo zabo.

Ukwe ekufundisweni kosizo lokuqala phakathi kwezikole, ubangelwa izinsizi ezikhona ezifana njenge izinga lezemfundo nokuqeqeshwa kwabafundisi, kodwa noba njalo ukufundisa losizo lokuqala kubaluleke, kubaluleke kakhulu futhi kufanele kuthuthukiswe kuzo zonke izikole njengengxenye yokuqinisa ulwazi lwezempilo kubafundi.

Izinto eziyingozi ezibangela ukuthi abantu bazithola ethubeni lokuthola i-TB. Ukukhwehlela ungawuvalile umlomo, ngoba kuphuma amathe, amathe ayohlala komunye umuntu, umuntu abambe okanye asule umlomo athole isifo sakho kade engenaso. Ukubhema usikilidi kuyingozi kakhulu, ukuba sendaweni ezifana nemitholampilo isikhathi eside ungadlile ngoba ukhumbule phela ukuthi abantu basemtholampilo ngoba bengaphilile, abanye banayo i-TB abanye banezinto eziboniso i-TB noba bengenayo i-TB nakho lokho kukubeka engcupheni ukuthi ungathola i-TB. Ukuhlala endaweni enentuthu kakhulu lonto ivala isifuba sakho ukuthi singakwazi ukuvikeleka ey'ntweni ey'ningi ukwazi u-endaphe okanye ugcine usuthola yona i-TB.

Imikhiqizo yokukhipha ubuthi emzimbeni iwumkhakha omkhulu kwezempilo nezinye ezimboni zezinhlobo zokunakekela umzimba. Le mboni isebenzisa imikhankaso yokumaketha enamandla evame ukusebenzisa izimanga. Izimanga ukukhipha ubuthi emzimbeni, ihlanza isibindi noma amathumbu, isheshisa ukwehla, ukwehla kwesisindo ikwenza uzizwe unamandla ohlanzekile ngaphakathi, kanti ubufakazi obuqhamuke nabesayensi, umzimba wakho usuke usuvele unamathuluzi okuzihlanza okufana isibindi, izinso, amathumbu, isikhumba nomoya uphefumulayo. Lezi zisebenza ndawonye ukususa imfucumfucu emzimbeni.

Yebo, ukuhlanzeka okungokomoya spritual cleansing, kungaba nomthelela omkhulu enhlalakahleni yomuntu, kungaba okuhle kanye futhi kungaba okubi. Okunye okuhle okungenzeka, kudambisa ukucindezeleka, ukuthola inhloso nokuqonda, ukuxhumana nendawo yakho yobukhosi, self belonging, ukukhulula imizwa egcine njalo kanye nokunye okuningi okuhle. Kanti futhi ubungozi bakhona ukugxila okweqile ukucindezela imizwa yangempela, ukukhathala ngokomoya okanye ukuzenza icala noma ukwesaba amabhadi kanye nokunye okuningi okubi.

Ukushayisana phakathi kwezimoto ezintathu ngo-seven ten ekuseni ngesikhathi se-rush hour. Lapho sifika endaweni yesehlakalo, sibona izimoto ezintathu ezihlangene kabuhlungu endaweni yokuphela komgwaqo oyinqolobane ye-N three eduze ne Mooiriver, offramp. Imoto yokuqala i-hatch back emhlophe ibonakala ingene ngemuva kwe-SUV, kanti yona i-SUV idonsa inqola futhi yashelela yashayisa imoto yangaphambili ibhakhi enkulu. Umgwaqo uvinjiwe engxenyeni yomgwaqo ophakathi izigidi okanye izigidi zekhono ezihlangene, ukuthinta ukuhamba kwezimoto eziningi.

Okokuqala ukuze ukwazi ukungena kumakhelwane malungana nokuhlala kwakhe kwimithi ye-TB, ukumbingelela ubonise ukukhathazeka ngaye, okanye ubonise uthando kuyena. Umbuze ukuthi imithi yakhe ye-TB ngabe imphethe kanjani? Yiziphi iy'nselela ahlangabezana nazo? Futhi umkhumbuze ukuthi kule ndlela akuyo njengamanje akayedwa but okanye unabanye abantu abakhathazekile futhi abamuthandayo bafuna elulamile. Ngokuthi umfundise ngokuhlala kwimithi yakho ye-TB uyamkhumbula ukuthi ukuhlala kwakhe kwimithi ye-TB usiza yena nomndeni wakhe okanye nabantu abaseduze kwakhe abathandayo ukuthi nabo bangasuleleki ngoba i-TB ayiveli ngendlela ezifanayo kubantu kwabanye abantu ithatha isikhashana ukuvela.

Yebo, ukhona umehluko phakathi kwenyanga okanye kwezinyanga nabathakathi. Umehluko wakhona, inyanga yona ifuna abantu baphile ifuna indlela ezimhlophe kubantu, ifuna konke kuhambe ngendlela abantu bangahlupheki but impilo iqhubeke kahle futhi abantu bahlale bejabulile. bese kube khona abathakathi. Abathakathi bafuna ukuqeda bafuna ukubulala abafuni banomona abafuni omunye umuntu aqhubekele aye phambili bafuna ukuqeda njengomphakathi.

Izinzuzo zokusekelwa ngokwengqondo nangokozwelo kubantu abakhubazekile, okokuqala, ukukhulisa ukuzethemba nokuziqhenya, ukunciphisa ukucindezeleka okanye ukugula ngokwengqondo. Ukwakha ubudlelwano obuqinile futhi ukukhuthaza ukuzimela nokuqhamuka nemigomo, kanye konke lokho kukhona nezinselelo zakhona abantu abakhubazekile abahlangana nazo okufana ukufana nokuthi ukungaqondi kahle understanding ulimi olungaqondakali kanye kanye ukubukelwa phansi okanye ukubukwa njenge nhlupheko kuphela nokunye okuningi okungakuphatha kabi.